Yho makazi, ngumbono omhle, omhle kakhulu. Ungaya ebhanka uthethe ne-financial adviser ikubonise okanye ikucebise ngawo ama-annuities akhona. Ewe, licebo elihle kodwa uzawumele uthethe nomntu oyaziyo kakhulu ke nge-financial planning, makazi.

Ama-tax-free savings accounts kakhulu uwafumana kubooSanlam, Old Mutual, ndawo nje ezinjalo. Ungathetha ne-financial adviser okanye financial planner bakucebise ngawo. Ubeka imali, ungakhetha nakhona ukuba ubeka malini, uyibeke nokuthi uyibeka ixesha elingakanani. Iza kwanda kulo xesha, iyenza into abayibiza i-capital gain and after uma se ufuna ke ukuyikhupha soze ke bakutshaje iteks.

Ewe, ukuzithengela ikhaya kwahlukile, kwahluke kakhulu, kuhlukile nokuthenga imoto. Imoto sukungangena engozini utshayise imosheke, ithini ithini, iguge. Kodwa ukuzithengela ikhaya, ikhaya lohlala lilikhaya, elo khaya lohlala lilapho. Noma limosheka uyakwazi ukuba ulilungise ulirenoveyithe libe endaweni ephakamileyo. Kodwa imoto hayi, imoto hayi.

Umasingcwabane, ithi ndithi ukufa okanye ukubhubha komntu kufika ungakulindelanga, ungakubekelanga imali, ungaseyivanga. Ngoku umasingcwabisane uyanceda, uyanceda kakhulu ngoba kufana ne-savings account. Yimali oloko uyibeka uyibekele uba umntu okanye uma kwenzeka ukuba nehlelwe yisimo sokuba umntu enimthandayo abhubhe ikhona imali ekhona eza kumngcwaba.

Ndicinga uba into elukhuni okanye enzima kukongela, kukuyongela indlu. Uba sowuyongele indlu sowuyithengile, ukuyilungisa okanye ukuyilawula akukho nzima ngoba usunayo. Uyayithanda indlu yakho uzawumele uyijonge, uyilawule. So ukuyilawula no kulula, kulula kunokuyongela.